Nna menyetla e e ke bonang, ke monyetla e mebedi ya hore batho ba kgone ho robala ba jele ditlhapi. Hape menyetla o ke o bonang ke hore batho ba ka kgona ho tshwasa ditlhapi mme ba lo di rekisa, ba kgone ho etsa tjheletenyana moo.

Malome a ka ya diofising tsa masepala a lo kopa thuso teng. A kenya tletlebo, ke hona moo a tla fumana thuso teng. Kapa a ka ya ho mokhanselara a kopa thuso ho yena.

Mohlala, tikamotse. O tla fumana e qhekellwa ho ithabisa feela e ka ke papadi. Mme e le ntho e fodisang meno.

Hore o be le tshebeletso eo ka hara kgwebo, ho hlokahala hore ntho tse hlokahalang tse sebetsang di dule di di teng. Mme ntlheng ya ho hodisa kgwebo ke hore monga polasi a ka lema. Mme ha qeta a kotula a lo rekisetsa di-company tse hodimo. Ka tjhelete eno, a ka kgona le ho reka ke mo a tla iphumana a sa rekile diterekere di tlo mo lemela a kgone ho etsa tjhelete e ngata.

Ntate rapolasi o lokela ko ho reka di-chemical tse bolayang dikokwanahloko tseo tse senyang dimela tsa hae. Ebile nka rata hore ha ntse ke mo thusa, hore aka dula a ntsa nosetsa ka matsatsi le matsatsi. Hore dijalo tsa hae di kgone ho mela ntle le dikokwanahloko tseo.

Batho ba baholo, re a le hloka le tlo re ruta ka tsa temo. Hobane nakong tsa kgale kgale kwa, ke lona ne le phela le itemela mme le a tseba hore na ka tsa temo na o tlameha mobu o be jwang. Re a le hloka re tena re le hloka hobane ke lona ba tsebang ka tsa temo.

Keletso, keletso ya ka bathong ba batlang ho lema. Ba ka lema moroho wa spinach hlabula. Hobane ke nako ya teng ya hlabula. Mme ha ba qala ho lema, ba tshwanela ke ho bula mobu, ba nto tshela peo ya bona hara mobu ba tlo katela mobu wa bona. Ha ba qeta, ba ba nosetsa. Ke hona moo moroho o tla hlaha ya teng.

Borapolasi ba ka nka mekotlana ya phofo, mme ba e roka ba sireletsa dijalo tsa bona, ba etsa ntho ekareng tente. Hore pula ena ka difefo e seka kgona ho senya mejalo a bona. Hona mme majalo a bona a tla dula a sireletsehile ha ba ka etsa jwalo.

Kotsi e ka hlahang maheng a dinotshi, ke kotsi ya ho ja mahe a dinotshi a sa kolomakuwang. E bakela batho ba ba ngata mathata a haholo, kotsi ena hobane ho ntsona le notshi tse salletseng ka hare tse ka bakang kotsi ho motho ka hanong. Sireletso e ba ka e sireletsang ka yona, ke hore mahe a dinotshi a iswe metjhining pele batho ba ka e ja. E lo kolomakuwuwa pele ho ntshwe notshi tse ka hare ho tsona tseo.

E bakwa ke hobaneng mebu ya rona ha e tshwane. Dibakeng tse kang bo North West, morara wa teng ha o tshwane le wa baka tse ding. Hobane mobu wa North West o ikgethile ebile o tshela le manyolo a teng a mobu oo.

dumelang, ne ke founa mabapi le tsa kadimo ya tjhelete. Jwale ne ke botsa hore na ho hlokahala dintho tse feng mabapi le tsa kadimo ya tjhelete? Hobane tjhelete ne ke e hlokela ho tsa ho bula kgwebo ya tsa temo. Mme ne ke botsa mabapi mabapi le moo. Ho hlokahala dintho tse feng tse ka fumantshwang tjhelete e ke e hlokang?

Weso, ke lahlehetswe haholo haholo eseng hanyane ke poone e ne ke kotutsi eo. E senyehile ka bo ngata weso hobane poone eo ke ne se ke lebelletse hore ke tlo rekisetsa makgowa kwanana. Mme tjhelete ke kgone ho tlo bona mabaka e ka etsang ka yona.

Mefuta ya meroho eo ke spinach, ke rapa ha mmoho le cabbage.

Nka mo fa dinomoro tsa dibankeng, a ka a qale ho letsetsa dibankeng ka tsa kadingo tsa tjhelete. A kadime ditjhelete tsa ho qala ho lema. Mme ha sa lemme a rekiseditse batho makeisheneng a kgone ho patala tjhelete hanyane hanyane eo ana kadingwe ho tswa bankeng.

Nka ba etsetsa hore mo ba robalang teng, ba robale mo ho bolokehileng. Mme moo ba sebetsang teng, e be sebaka se hlwekileng ebile se bolokehileng. Hobane ha ngata dipolasing ho na le ntho tse kotsi tse kang bo dinoha. Ho tlameha re hlaole, re re hlaole bojwang bo seka ba ba bo ngata haholo. Hobane ha o sa be jwalo, dikotsi di tla hlaha.

Mabitso a diphoofolo ke a latelang, ke nku, ke tau. Boya bona ba ba nku bona bo etsa dijeresi. Ha wa tau bona bo etsa dikatiba tsena tse ka tsena tsa ma-Zulu tse tse boya tsena.

Okay. Ke kopa dikeletso ho nehelana ntle le poho. Ne ke botsa na ke ditlamorao tse feng tse tlo hlahela diphoofolo tsa ka ke nehetse ntle le poho? Na di tla ba le mathata kapa hona le hona ho shwa ha diphoofolo tsa ka?

Batho beso, kopano ena ke bitsitse mabapi le ho tlo le bontsha bohlokwa ba ho ba le dirapa. Ho bohlokwa haholo ba le dirapa ka hodima flat. Hoba dirapa tseo re ka kgona ho kotula re rekise, mme re kgone le ho ja ho tsona dirapa tsena.

Leano la ka, ha pula e tlo na ke tlo nka diemere ke di behe ka ntle, ke kgakelletse ka tsona le ntse ke tshela ka ditankeng. Ho etsetsa mohlang pula e di yang hona be ntse ke tseba ntse ke na le metsi ao ke tlo a sebedisetsa dijalo tsa rona ho di nosetsa ha pula e ya e dieha ho na.

Leano la ka, ho theosa ditjeho tsa mofuta ona ntle le bonokwane. Ke ho boloka tjhelete bankeng. Ho etsetsa hore ha ke tlo patala lekgetho, ke patale lekgetho e etse le dipampiri tsa bopaki hore ke patetse tjhelete eno hore e fihlile. E fihlile lekgethong tjhelete eo.